Ga o ka itlhokomolosa sekoloto se tlile go go fa bothata ga o ya kwa pele, o ka se tlhole o kgona gore o kry-e dikoloto tse dingwe ka lebaka la gore credit score ya gago e tlile go tlhagisa dikoloto tse o se kileng wa di patela mathomong, go tlo ba bokete gore o kry-e dikoloto tse dingwe, leina la gago le ya go senyega mo credit bureau. O tlo tshwanelwa ke gore o boele ko di-creditors-e tsa gago, o dire di-arrangement-e le bona gore o kgona go patela sekoloto sa gago, leina la gago le clear-iwe.

Ga o baya madi a lona mo bankeng le le ba botlhano, go na le batho fela ba bararo ba e leng gore ba tlo kgona go a saenela madi ao, mme le tlo kry-a tšhelete e nnye fela as interest ya lona, since-e le sa beye madi a lona for sebaka se se telele, so le ka se kry-e more than ten percent-e ya madi a e leng gore ntse le a baya. Ga le baya madi a mantsi interest-e ya lona e le tlo e kry-ang e tlo ba ko godimo, ga le baya madi a mannyane le tlo gain-a madi a mannyane, le tlo peeletswa tšhelete ya lona ka percentage-e e ko tlase.

Nka ba fa maele a gore ba berekisa dibanka tse dingwe tse di leng teng mo Aforika Borwa, tsa go tshwana le bo Mukuru kgotsa ba a romele ka di-super market-e tse di tona tse re nang le tsona mo Aforika Borwa.

Ga o na le account-o e o kgonang go banka ka yone mo inthaneteng, go ba bonolo o kgona go efoga di-line-e tsa ko dibankeng ebile o kgona go dira dilo o ntse o le ko lapeng la gago, kwa ntle ga gore o kgarakgatshege o ye ko dibankeng.

Cheque account-o e ya go thusa cause o kgona go ba le access-e ya tšhelete ya gago ka nako nngwe le nngwe, ebile ga o tlhoke gore o tle ntse o ya ko dibankeng kgapetsa-kgapetsa.

Batho ba sokola gore ba kry-e thuso ko di-office-ing tsa UIF ebile le ditšhelete tsa bona gore ba di kry-e e ba bothata. Ga go ka re ba dire gore dilo tsa UIF diriwe mo inthaneteng kwa ntle ga go ya ko di-office-ing, ebile ba kgone go hira batho ba e leng gore ba dira tiro ya bone ka .

Dilo tse baadimisi ba di naganang, ba tlhola gore wena a na ga ba ka go adima madi o tla kgona go a busa, ba be ba tlhole le gore o sa le o adima madi kgotsa oa nna le sekoloto se o kgoneng go se patela ka nako.

Go botlhokwa gore bomme ba itse ka meputso ya maternity ya UIF gore ga ba ka iphitlhela ba le mo mmeleng ba santse ba bereka, ba kgone go kry-a UIF ya bona ga ba santse ba le gae ba godisa ngwana, e kgona go ba thusa gore ga ba sa kry-e salary ya bone ya ko mmerekong, e be bantse ba iphedisa ka madi a UIF.

Motho o tshwan'tse a itse ka nako ya gage ya go letwa, pele ba ka mmolokela. Dikhamphane tsena tsa di inshorense, di beya nako ena gore le bone ba kgone go kry-a tšhelete pele ba ka thoma go berekisa tšhelete ya khamphane gore ba boloke, ba batla go dira le bone profit-e pele ba ka naganela go bolokela batho ba bangwe.

O tshwanetse gore o be o sa tlhole o bereka, o kry-e UI-nineteen ya gago ko mmerekong wa gago, o kgone go isa diformo tse tsotlhe ko office-ing tsa UIF, ga o fetsa o kgone go saenela ditšhelete tsa gago.

Se se botoka ke gore o beye madi o kgone go reka sejanaga ka go ntsha madi a rileng. Ga o ka beya baluni, ga go ka diragala gore ka nako eo o tshwanetseng o e feleletse ga o sana mmereko, koloi ya gago e ka nna ya tsewa, go botoka gore o beye madi a itseng then o kgone go ntsha for koloi ya gago.

Ga o bona gore dikabelo tsa gago tsa UIF ga di a duelwa, o tshwanetse go ya ko di-office-ing tsa ga bona, o ye go batlisisa gore bothata bo ka tswa bo le fa kae, ba tlile go go thusa.

Ga o batla go bula karata ya banka, o tshwanetse go ya o tshwere ID ya gago le lekwalo la go bontsha bodulo.

Dikabelo tsa UIF ke madi a e leng gore ga o bereka ba go tseela ona kgwedi le kgwedi, a o a beiwang gore 'tsatsi le o sa tleng go bereka, o kgone go iphidisa ka one for dikgwedi tse di mmalwa.

Gore o kgona go bona gore o tla kgona go duela madi o a batlang go a adima, o tshwan'tse pele o tlhole gore mo gare ga madi a o a kry-ang, o berekisa madi a kanang kang for dilo tsa gago tsa mo ntlung le tsa madi a go ya mmerekong, ga o se ne o bona gore dilo tseo o di berekisetsa madi a ma kanang kang, o sala ka bokae ga o setse o dirile dilo tsa gago tse tsotlhe, ke mo teng moo o ka bonang gore a na o ka kgona go duela madi o a tlo adimang.